Ee nka ba tshehetsa baahisane ba ka. Hobane tsena tsa meetlo ke dintho tseo re hotseng ka tsona ntse di etsuwa hore ngwana o ntshetswa ka ntle a bontshwe lesedi le bophelo. Ke tseo tseo rona le rona re hotseng ka tsona jwalo ka ha ho behela ngwana puleng le tse ding tsa dintho tsa teng bo petiki. Ke mesebetsi eo re memang batho hore re tlo keteka ngwana enwa a leng teng le rona. Jwale hee ka ha ke bahaisane ba tlhoka le tshehetso ya ka le nna ka tsatsi le leng ke tla tlhoka tshehetso ya bone. Nka thaba haholo ho ya moketjaneng oo wa bona.

Ke bona lebollo le sena molemo hohang ha re se re sheba ka nakong tsena tsa sejwale jwale. Hobane, bana ba yang lebollo ba fetwa ke tse ngata. Ba itima thuto. Ba shebile hore ba ya lebollong leo le ke bonang le sa ba sebeletse ka letho. Ho teng feela ke ho ikotla ho ikorotla le ho tella batho ba bang ba baholo ba jwetswa ka hore ke bashanyana hobane ha ba ya mo lebollong. Jwale ha ke bone molemo hohang. Taba ya lebollo ho ya ka nna e ka e ka fediswa ba bontsha bana molemo wa thuto le sekolo le ho iphedisa ntle le lebollo. Kea leboha.

Ntate ke utlwa lebitso lena le nkgathatsa haholo hobane ha ke le utlwisise hore le bolela eng. Hobaneng ke le Thabiso? Ho tlile jwang hore le mpitse lebitso lena la Thabiso? Le nna ke rata hore o ka nhlalosetsa bonyenyane feela hore le ha motho a mpotsa potso e jwalo ka lebitso la ka, ke tsebe ho mo arabela ke mo hlalosetse. Le nna ke kgone ho hlalohanya hore bitso lena la Thabiso hore ke be Thabiso le tlile jwang. And-e le tshwanelehile hore nka le sebedisa na? Ke yona feela potso ya ka e ke lakatsang ho e tseba. Ho itseba ka lebitso lena, hobane batho ba bangata ke utlwa ba ihlalosa mabitso a bona.

Ke hopola hantle hore kgale kgale taba tsena e ne e le lekunutu sephiri. Le ha motho o no o mo botsa o na tla o na hlapanya a o jwetsa hore nke ke be a o jwetsa sephiri seo se moo. Hona jwale se re tseba haholo haholonyana ka tsa mophatho le ha puo ya teng re sa e tsebe hantle ka botlalo mara ho utlwa utlwa moo le moo ntse re utlwa. Ke bona e le hore ke phethoho ya bana ba jwale hobane hona jwale ho so ho ipuelwa feela. Ho etswa dintho feela. Ha o sa kgathalatseha hore mang ke mang, mang o etsa jwang. So taba ke taba eo e jwalo hore se ho iketsetswa feela ha ho sa latellwa dipheo le merero e neng e neng e etsuwa kgale ho pata lekunutu lena.

Ke hopola hantle hore kgale kgale batho ba kgale ba bong nakong tsa bo ba ho ne ho phehiwa ka tsela e bobebe bebe bebe bona. Ho ne ho phehiwa dijo tseo le wena ha o le reng ha o di shebile o kgalla hore o ka o ka di ja. Wa bona hore dia hlabosa. Ke bua ka bo mehodu, ke bua ka meroho, ke bua ka metoho jwalo jwalo. Dintho tseo tse neng o re ha o di phehile le wena o utlwe hore tjhe kannete tsena ke dijo tsa setso tse ahang mmele kannete. Ke bo hopola le metswako ya teng e se metswako eo e batlang hore bo ile mabenkeleng o lo senya tjhelete ka ntho tse turang tse ngata ngata.

Ee kannete kea dumela hore basadi ha ba kentse dishweshwe tsa bone ka mefuta ya tsona ba kentse le dituku tsa bona ba di bofile ka tsela eo e ba e ratang ka yona, ke bona ba tshwaneleha haholo holo holo. Moo le wena o reng ha o ba shebile o utlwe o ba kgalla o bona hore basadi bana ba aparetse setso sa bone ba tswile ka ba tswile ka mahetla hore no.